Lekgetlo la ntlha, ke palama sefofane. Ke ne ke fofa teng mogare ga naga ya rona mo Aforika Borwa, go tswa kwa Johannesburg go ya Bloemfontein. Ke ne ke tshogile, fela ke ne ke itumetse.

Ga se toro ya me go palama sefofane, ka gonne ke setse ke pagama sefofane ka makgetlho a mantsi jaanong.

Fa tsala ya me a batla go palama sefofane lekgetlho la ntlha go ya kwa nageng ya Nigeria, sa ntlha o tshwanetse a romele dithulaganyo tsa go fofa mo inthaneteng kgotsa kwa office-ing ya maeto, a netefatse gore o nale passport-o e e maleba le visa ya go tlhokega. Ka letsatsi la go tsamaya, o tshwanetse a goroge kwa sefofaneng ka nako e e beilweng a kwa office-ing ya sefofane, mme a fete mo dipalelong tsa tshireletso. Fa a setse a palame sefofane, o tshwanetse a itumelele loeto. Fa a fofa kwa Nigeria, a latelele matshwao a go ya kwa office-ing ya immigration-e, a ba bontshe passport-o le visa, a tseye dithoto tsa gagwe mme a fete kwa customs-e pele a tswa go tšea mogopolo.

Ke akanya gore ditirelo tsa bese mo toropong yame di thusa thata, ka gonne di fa batho tsela e e theko e e ko tlase ya go tsamaya. Go a itumedisa thata go bona dibese di kopanya matlo a batho a a farologaneng le go nolofatsa loeto la batho ba ba senang dikoloi. Fela, ka dinako tse dingwe ke ile ka bona gore dibese di senya nako kgotsa di tletse thata, mme seo se dira gore go nne le kgatelelo e ntsi.

Ga ke ise ke dirise kgotsa ke reke karata e ya e e botlhale. Fela, ke akanya gore mathata a e leng gore batho ba kopana le one ke ditaelo tse di sa tlhaloganyesegeng fa ba reka kgotsa go oketsa madi mo dikarateng tse. Ke akanya gore ka dinako tse dingwe, dikarata tse di a palelwa le ke go dira sentle, kgotsa batho ga ba itse le gore ba ka oketsa madi a teng kae.

Dilo tse di dirang gore motho e nne mokgweetsi wa bese o yo o siameng, ke akanya gore ke motho o o nang le bopelokgale, o itekanetseng, mme yo o ratang tiro ya gagwe. Ke motho o itseng tsela sentle, mme o tsamaya ka tsela e e tsitsitseng. Bakgweetsi ba bese ba tshwanetse ba itse go dumedisa batho ba ba pagamang bese, a nne le tlhompo, a nne le tlotlo.

Go nna le di-strike tsa bese go ka dira gore go nne le bothata go badirisi ba bese ba ba tsamayang go ya ditirong, dikolong, kgotsa kwa mafelong a a botlhokwa ka nako. Batho ba ka nna ba tshwenngwa ke go nna le madi a mantsi a go dirisa dikoloi tsa setšhaba kgotsa dikoloi tse dingwe, kgotsa go ema nako e telele mo kgotsa pula.

Dibese di tsamaya ka nako e e rileng go boloka thulaganyo e e leng teng le go netefatsa gore mongwe le mongwe o itse nako ya go , ya go lebelela. Se se thusa gore tsamaiso e tsamaye sentle mme se fe bapalami nako ya go rulaganya letsatsi la bone. Fa bese e ka nkema ka dinao, nka netefatsa gore ke nne le bopelonomi le bopelokgale go mokgweetsi wa bese.

Ee, go kile ga nna le ditshupetso tsa bese. Ke gopola ka nako e nngwe fa ditirelo tsotlhe tsa bese di ne di emisitswe letsatsi lotlhe. Ke ne ke sena se raga majoe se se ka tlang go ntsaya, se nkise gae. Ke ile ka sala ke le nosi, ka tshwanelwa ke gore ke tsamaye ka maoto go ya gae. E ne e le kgatelelo le mokgwele o mogolo, go ntsi-ntsi jang ka gonne e ne e le bosigo. Ke ne ke tshogile gore na ke tla fitlha kwa ntlong go sena sepe se se diragetseng mo go nna.

Koketsego ya ditlhwatlhwa tsa bone ya ngwaga le ngwaga ya ditirelo e ka dira gore ditlhwatlhwa tsa dikarata tsa bese kgotsa tsa dipasa tsa dipalamo di amege, di ye ko godimo. Le fa e le koketsego e nyenyane, e ka nna e ka nna bothata mo nakong e telele, segolo jang mo baithuting kgotsa malapa a nang le tekanyetso e e kwa tlase.

Ka letsatsi le lengwe, nkile ka se utlwi alarm-a, mme ga ke a tsoga ka nako. Fa ke fetsa go ipaakanya, ke re ke potlakela ko ntle, bese ke fa e setse e tsamaile. Go ne go se monate thata, ka gore go ne go se na ope kapa sengwe se se ka nkisang sekolong, mme ka feleletsa ke sa kwale tlhatlhobo ka letsatsi leo. E ne e le letsatsi le le maswe fela, ke ithutile gore go botlhokwa gore o tsoge ka nako, gore bese e se ke ya go sia.